Motswalle wa ka o dula a thabile haholo, o tla be a ntsheha ka dinako tsohle hore wena o support-a sehlopha se dulang se sa win-ni.

Tjhe, nka se rekise diaparo tsa ka, hobane ha sehlopha se sa sebetse hantle, ha ho bolele hore ho tlo dula ho jwalo. Nako e nngwe e ka ba ka mabaka a hore ha ba ikwetlise hantle kapa ho na le dinthonyana tse etsahalang. Jwalo ka ha re tseba hore ha re na dula re hlola ka dinako tsohle. Malome ena kannete nka se mo rekisetse, nka mo eletsa hore a ithekele lebenkele leo ke rekang ho lona.

Nna di papadi ke ye ke di shebelle fela, empa ha ke motho haholoholo a dipapading. Ke rata ho di-support-a empa ke sa tsebe melao ya teng, ke motho a ithatelang dintho tse tshwanang le bo debate. Ho bala kapa di-competition tsena tse kentseng moo re etsang research-e, kapa tsona dipatlisiso ka ntlha e itseng.

Setswalle seo ke ileng ka se aha ha ke ne ke bapala netball-o, se ile sa hola ka ntle ho papadi eo, hobane re ne re kopana haholo ka hare ho jarete ya sekolo. E be re ya library mane re lo bala, ha ntse re bala re hlalosetsana, ke moo se hotseng teng. E bile re bua ka hore na malapeng moo re tswang, ho ntso ho ya jwang?

Mmuso o ka thusa baahi, ka ho ba ahela dibaka tseo ba ka iphumanang ba bapala dipapadi ho tsona. Dibaka tsa teng di di be community-ing e nngwe le engwe. E be dibaka tse nang le bomme le bontate ba di hlokometseng, ba nang le mangolo a, a ho hlokomela ma-security. Di be le ditransporoto, tseo e tlare ha e ba dipapadi di ntse di bapa, di bapala ho fihlella masiu, di ise batho hae.